Kunezinsuku nezikhathi zamasiko, kuyilapho-ke okwazi ukuqoka khona ukuba kumele ugqoke izinto zakho zesintu.

Yaxazululeka ngokuthi bayixoxe le ndaba bakwazi ukuyilungisa, bayihlaziye babambisane.

Kubalulekile ukwazi isidlo sasendulo, ukwazi nokusipheka ngoba yisona esiphilisayo.

Izingoma zasemandulo zazakha kakhulu, zikhuluma ngomzabalazo owawenzeka emandulo.

Emandulo yayingekho i-inthanethi. Kwakuculwa kubungazwa kujatshulwa ndawonye kudanswe, okuyilapho-ke imindeni ikwazi ukuhlangana khona ijabule.

Mancane kakhulu amathuba esikhathini samanje, kodwa umshado ohleliwe iwona obalulekile okwazi ukuziqoqa.

Amabhokisi yebo ayabiza. Uma ungakwazi ukulikhona bangalithenga, kodwa uma ungakwazi, bangasebenzisa indwangu vele umzimba uyabola, ubuyele enhlabathini.

Singahlola isimo somonakalo ukuba sikhulu kangakanani, simise amatende lapho sizokwazi ukuthi sisize labo nalabo abalahlekelwe sibalethe bazohlala kulamatende okwesikhashana. Sibe sizama nokuthi sibaphekele ukudla ngoba bazokudinga kanye namanzi. Sizame ukuthatha imfuyo esele sizame ukuthatha imfuyo siyise lapha ezothola khona ukuphepha, elimele sikwazi ukuyihlenga, sibe sizama ukudlulisa isimo kwiminyango yezempilo kanye neminyango yabaphathi lapho bezokwazi ukuthola khona usizo oludlulele.